Di-truck tse kileng ka di bona di kgannwa bohlaswa ke tsena tse tsamaisang santa kapa mashala hee bakganni bao ba kganna fela mebileng mona e ka re ke ya bona.

Bona molekane wa ka pele re ka nka leeto, re tlameha re lokise di-passport-o tsa rona re etse bonnete ba hore di motjheng, re tla nka sefofane sena se theko di tlase e le ha re batla hore ho boloka tjhelete.

Ntate wa ka ho na le tabanyana e ntshwenyang e ke sa e utlwisising. Hona jwale ha ke na metswalle hobane batho ba ntshaba ebile ba re wena o na le sethunya, ke sa tsebeng hore bona ba nahana hore wena o tla ba thunya ya hore nka etsa jwang tabeng ena. Ke utlwelle ke dule ke sena metswalle kapa ke batle metswalle e meng e sa tlo ntshabang.

Ba sepolesa sa sephethephethe ba ile ba nkemisa e le ha ba batla hore ke ba fe mangolo a ka a ho kganna mme ke ne ke a lebetse hae ile ya ba morusu ba mpatla hore ke tsamaye le bona ba lo nkwalla hobane ke lebetse mangolo a ka a ho kganna hae.

Ke ya e amohela taba ena ya hore maqheku a ekeletswe tjhelete ya grant ebile ke bona e le mohopolo o motle haholo, e tla thusa maqheku a rona hore ba se ke ba sokola dintho, ba bang ba bona ba tla tlohela hore ba kope ditjhelete bathong.

Hwa, basebetsi mmoho baka ba kgabane, ke ya bona hore le ya sokola ka tabeng ya transporoto mme ke nahana hore mpe nna ke le ise ke le behe abe le lelapa. Ho tswa mahaeng a lona, ho tla mosebetsi le ho tloha moo itsing ho ya mahaeng a bo lona, mme ke tla patadisa motho ka mong lekgolo feela a diranta.

Seno se bakwa ke taba ya hore bakganni ba ditekesi ba hapile ho phetha le ho fumana tjhelete e ngata ho tswa ho bapalami mokganni ka mong o batla ho etsa maeto a mangata ka nako e nyenyane e le ho shebile ho fumana tjhelete e ngata. Sena se ka thijelwa ka hore ho be le sepolesa se sengata sa sephethephethe mona mebileng ya rona, ka hobane ba ba tshaba haholo.

Ntho eo re tla e etsang ke hore re qale matsholo a hore ho be le batho ba patrol-ang bosiu ng. Batho banana ba tla tsamaya mebileng eo hore ba shebe batho ba bolokehile ka nako tsohle.

Sena se bakwa ke dikotikoti tseo di fumanang mebileng ya rona. Hape e bakwa ke hore mokganni ha a phomole, ha tlameha ho phomola. Ha a kgathetse ho kganna dilori tsa hae.

Ntho ya pele e ka lokiswang ke hore ho hirwe batho ba bangata, ha o hirile batho ba bangata. Batho bana ba ka kgona ho thusa le ho tsamaisa thepa ka potlako.

Ke ile ke ya rata haholo ho sebedisa shopo e moo shop eo e ntle haholo ebile dintlwana tsa bona di dula di itlhokomele tswe ka mehla yohle. Ke fetile moo hangata empa ha hona mohlang nkile ka fumana ho le bohlaswa ka moo.